Ngwanaka, ho kena dipapading ho bohlokwa haholo ka ha ho tlo ho thusa hore o kgone ho nahana ebile o hole hantle. Ebile mmele wa hao o dule o itekanetse. E bile ho thusa hore o be le boitshepo ebile o kgone ho qoqa. Ebile o kgone ho matlafala mmeleng.

Molekane wa ka, re lokela ke hore re ikwetlise. Mme boikwetliso ba re ka bo etsang ke ba ho matha hoseng ho hong le ho hong kapa mantsiboya a mang le a mang. Hore mmele ya rona e tle dule e ntlafetse ebile madi a kgone ho phalla hantle.

Ke thabile haholo ka ha ho tlo ba le dipapadi tse. Dipapadi tsenana di tlo re thusa ka ho re ipabola ka makgabane, re hlahise ditalente tsa rona. E leng tsa ho matha, tsa ho dlala bo rugby, jwalo jwalo. Jwale re le batjha, re lokela ke hore re itukisetse tlhodisano tsena.

Bana beso, re ile ra kenya kopo dikantorong tsa mmuso. Re kopa thuso ka tsa ditjhelete bakeng sa dipapadi tsena tsa rona, mme kajeno re boetse ra ya dikantorong tsa mmuso, mme re kgutlile le karabo. Karabo ke ditaba tse monate haholo, tsa hore mmuso o re o amohetse kopo ya rona mme o tla re fa tjhelete sa hore re kgone ho reka di disebediswa tsa dipapadi. Mme ke thabile haholo ebile ke motlotlo ka sena.

Bana beso, dipapadi di bohlokwa haholo maphelong a rona, ka ha di etsa mmele ya rona e dule e, e phetse hantle mme e thusa ka phallo ya madi. Hape dipapadi di re thusa hore re kgone ho nahana hantle e be re be le boitshepo hore re kgone ho kenella bathong. Re se ke ra .

Afrika Borwa ha e kaba le thahasello ya hore e kenye maano a matjha a ho bapala netball. Sena se ka etsa hore ba hule batho ba tswang mose.

Ke lakatsa ho ruta bana ho bapala dipapadi tsa seholoholo, e leng diketo, kgathi le .

Batho ha ba sa shebella papadi ya cricket, ka hobane ho fetotswe ka mokgo cricket-e e neng e bapalwa ka teng. Ebile batho ba ile ba fumana hore cricket ha e kenyelletswa dipapading tsa lefatshe.

Setjhaba sa heso, ke batla re kgutlele mehleng ya rona ya seholoholo ya dipapadi le ho ikwetlisa. Mme ke batla ho bula mabala a dipapadi, mme re kgone ho ikwetlisa le bana ba thapolohe ba thapolle mmele ka ho ikwetlisa.

Batswadi. Batswadi, ha re kopaneng re be ngatananngwe. Re ntsheng bonyanenyana be re ka kgonang ho bo ntsha hore re kgone ho reka dibolo hore bana ba tle ba kgone ho bapala ha sekolo se tswa.

Dipapadi di bapala karolo e bohlokwa haholo thibelong ya boshodu. Hobane ha batjha ba bapala dipapadi, kelello tsa bona di dula di hlabollohile. Mme ha ba fumane nako ya hore ba ka etsa boshodu le hore ba nahane boshodu. Ba dula ba nahanne ka ho aha maphelo a bona le bokamoso ba bona.

Motswalle, o no bapale dikarata le ba lelapa la heno hobane ha o bapala dikarata ho o thusa ho thapolla monahano. Ebile ho thusa ka ho tseba dipalo.

Ke kgothaletsa batjha hore ba kene dipapading hobane ke ithutile hore ha o bapala. Ho fokotsa kgatello ya maikutlo. Ho etsa mesifa e be hlatsi, o ba le masapo a tiileng.

Gym ya ka nka e qala moo e ne le lebala la mehleng la lakolofo motseng wa heso. Mme ke tla kopa thuso ya tsa ditjhelete, mme ha ke qeta ho thuswa ho thola thuso ya ditjhelete. Ke tla patadisa batho makgolo a mane ka kgwedi.

Ke tla ba tsebisa batjha hore dipapadi di bohlokwa haholo ka ha di thusa mmele ya rona hore e tiye, masapo a rona a tiye. Le hore re se ke be ra ba kotsing ya ho ba le mafu e kang tswekere le kgatello ya madi a phahameng.

Ke ile ka ya ho emeng ya meketjana ya di-program-a tsa mesebetsi. mme e ile yar e ha ke fihla moo. Ka iphumanela motswalle eo re sedisanang le yena ka tsa mesebetsi.